khale loko vanhu va senga homu a va boha homu hi va yi boha na tipala or timhandzi ivi loko va heta ku yi boha va boha na milenge loko va heta ku boha milenge va teka xibakitana va senga masi lamaya nakona ku sengiwa homu leyi nga na xirhodyana a ko sengiwa homu yin'wana na yin'wana hi senga homu leyi nga na xirhodyana.

Huku yi hluviwa hi mati yo hisa lexi hi fanele hi xi endla hi tseleka mati ya ketlele or hi nga hi tseleka hi ndzilo mara hi tseleka mati xitikweni ivi loko ma hisa hi kota ku ku hluva huku huku yi hluviwa hi mati yo hisa.

Masi ma pfuna ma na ti-calcium ma tiyisa ma nyika n'wana matimba ma hunguta na diarrhea ma hunguta ku chulukisa.

Khale loko ku dlayiwa homu a yi bohiwa hi timhondzo yi bohiwa na hala ndzhaku ka milenge ivi yi kota ku hansi hi yi fakiwa munyu ivi se yi kota ku bohiwa na ku phahliwa homu a yi phahliwa khale loko yi dlayiwa a yi sungula yi phahliwa.

I ntirho wa wa vavanuna vavanuna hi vona va va va yevulaka swifuwo leswi dlayiwaka emimitini or hi vona va faneleke ku yevula swifuwo leswi dlayiwaka emimitini.

Hikuva swi na nkoka ku ri ku susiwa mavoya hikuva nyama ya kona a yi nge nandziki ende yi ta nuha yi ta yi ta nuhwisa xixevo mavoya a ma dyiwi.

Manyoro ya pfuneta leswaku swi swakudya swi kula kahle swi va na rihanyo ra kahle nakona swi tswala swi swi mihandzu ya kahle.

swi endla ku misava yi nona swi endla ku misava yi nona.

A ni ta hlamula a ni ta a ni ta teka la me le kaya ma tihomu ma tihomu ma kahle lama me le kaya manyoro ma kahle than ma tikhemikhali hikuva ma tikhemikhali ma mikisiwe ma mikisiwamikisiwa ngopfu na swin'wana se lama ma homu ma ma ri straight ma homu a ma mikisiwangi na nchumu.

Vanhu va nga rhwalela malongo va nga nghena eswivaleni va rhwalela vulongo ivi va kota ku chela masun'wini.

A ni nge vi na problem hi mhaka ku ri ni to ni ta nghena eswivaleni ni teka manyoro ya tihomu ya tihuku ya timbuti ivi ni tirhisa wena ka purasi ra mina.

swinene cause switsongwatsongwana swi kota ku fa loko hi karhi hi spray-a.

Tirhisa ngopfu bya dlaya swimilana leswi nga kwalaha tlhelo or byi na vunghozi ngopfu na loko munhu a swi tirhisa a chelaku tikhemikhali a fane a va a mbale xo mbala ti-glove mabuntsu ma-worksuit ku ri rihanyo ra yena ri ta kota ku va kahle.

Byela leswaku ri a ni ta va a ni ta va tsundzuxa leswaku ri va tirhisa manyoro va va tirhisa ngopfu manyoro ya tihomu timbuti hi wona ya nga kahle than ya tikhemikhali.

a swa vona swi ta fa switsongwatsongwana swi ta tiphina hi swimilana.

Swiphiqo swa kona i ku switsongwatsongwana swi ta fa na swimilana swi ta fa.

leswaku va nga tshuneli ku or va nga tlangeli laha ku nga na tikhemikhala.

Swi ta va na problem hi mhaka ku ri vanhu va nge he kumi swakudya ende ku ta va na ndlala etikweni na swakudya swi ta durha hi mhaka ku ri va fane va landza swakudya ematikweni mambe.

tikhemikhali ti kahle ende ti dlaya switsongwatsongwana so swi ndla ku miroho ya vona or swibyariwa swa vona swi kula kahle.

Eya ni nga tirhisa tikhemikhali hi mhaka ku ri swi ta va ku ri swi ta endla ku ri ni nge luzi swimilana or swibyariwa swi ta ndla ku na mina ni va na profit ya kahle or ni va na ku vuyelelana kahle ku vuyeleriwa ka kahle.

A ni ta va tsundzuxa leswaku va ya eswivaleni swa tihomu or la nga na tihomu va fika va teka ya tihomu a swi ta pfuna leswaku ri loko manyoro ya tikhemikhali ya durha va kota ku tirhisa ya tihomu.

Va endlela leswaku xitsongwatsongwana lexi dyaka swibyariwa swa vona xi nga koti ku hanya xi vhela xi fela kwalano.

Loko a ni ri mitirhi ya mfumo a ni ta va pfuna hi swa timali leswaku ri na loko va ka va tirhisa tikhemikhali va nga va nga vi na problem ya swa timali va kota ku xava swilo swa vona swa manure swi kota ku famba kahle.

So i vundhawu bya vanhu misava na mati.

Ni ta va kucetela leswaku ri loko va tirhisa makhemikhali ta vona va cheka na ndhawu leyi ya misava ku ri na la ku nga na swimilana or vana ku ri swi nga affect-i hi swi nga affect-i swi nga affect i ndhawu leyi hi tshamaku ka yona cause tikhemikhali tona ti-dangerous swi na vunghozi.

A ni ta va dyondzisa leswaku ri va tirhisa manyoro ya tihomu.

a vuhlayiseki bya vona ni vona byi ri kahle byi xapu cause na mina ni ze ni nga tshama mapurasini.

khumba hileswaku a va ha ve nge he koti ku ku ku ku ku ku endla tin'wani mapurasi va fane va va langutela ka purasi rin'we or ka leri va nga ka rona.

A ni ta a ni ta apply-a ti fund from or ti seta tin'wanyana.

I ku va seketela hi switirhisiwa swa le mapurasini.

a ni mina ni vona swi nge va khumbi himhaka ku ri loko va ri na veri ku ku xavisa madorobeni still-i va ta va ha ri na ti-customer ta voho so ende a madorobeni ku na ku na ku xava kukulu ku na nxavo wu kulu wa swakudya so ni vona i nga ri mapurasi ya vona a yi ta tlakuka swinene.

Ni ta vitana lavo vo cheka ndhawu ku sungula ndhawu leyi ku nga ko ka ku nga a ni ta endla ku ri ku va na ndhawu ya ku ku ndliwa madoroba ivi ndhawu yo nona yona ku nghena von'wamapurasi.

Hikuva madoroba ya ya nanguteriwe ngopfu hi vanhu vo tala ku tlula van'wamapurasi.

Ku nge he vi na na ku xava kukulu hi mhaka ku ri loko munhu wun'wana na wun'wani u ta va a byarile ka purasi ra yena leswi vanhu va lavaka swona.

Makhombo ya kona i ku vanhu lava nga na mapurasi a va ha koti ku va na ti-customer.

Misava ya vurimi yi fane yi sirheleriwa hi mhaka ku ri hi fane hi byala swona or hi fane hi byala swimilana leswi swi nga ta swi vuyerisa hina hi xa .

I ku va van'wamapurasi va nge he koti ku va va xaveriwa hikuva vanhu va ta tsutsumela emadorobeni.

A ndzi ta tivisa vanhu hi purasi ra mina hi ku ya eka xiyanimoya ndzi bindzurisa kona na ku ya ku tivisa bindzu ra mina kona.

Ni nga byala matamatisi hikuva matamatisi vanhu vo tala va ma rhandza ngopfu ende ende ma nga xaviwa swinene nakona ya tirhisiwa na le ka mitlangu minkosini na kun'wana na kun'wana laha vanhu va va vanhu va va ka va ri kona.

Ni nga byala timanga ta leti ta ta ta to gayiwa hikuva timanga letiya ta ti-nuts-i ti lava ku ri na mpfula nakona ni nga ti byala hi minkarhi ya mpfula swinene nakona loko ku nga ri na mpfula lexi ndzi faneleke ku xi endla mina ni fana ni ri na mati yo enela leswaku ri ni tshama ni karhi ni cheleta masiku hinkwawo.

A ndzi ta teka tihomu ta mina ni ndzi ti yisa eminambyeni leswaku ri ti ta kota ku nwa mati yo enela.

Malume u fanele ku tlhavela tihomu or swifuwo swa yena or timbuti ta yena hi mhaka ku ri ku na mavabyi ya swindzomundzomu lama ma nga nghozi ngopfu eka tihomu kambe eka timbuti ku na mavabyi ya ti-heart water hi wona na wona ya nga na nghozi swinene eka timbuti so swi fanerile leswaku ri loko mina or mufuwi wa swi malume wa mina u fanerile leswaku ri a tlhavela swifuwo swa yena.

Lexi ndzi faneleke ku xi endla i ku tlhavela timbuti hinkwato or swifuwo hinkwaswo leswi ni nga na swona efameni or epurasini ra mina.

Lexi vatirhi va mina va fanele ku xi endla i ku chekisisa leswaku ri loko jeke leyi tirhisiwaka ku ku teka masi yi va yi basile or yi va yi hlantswiwile naswona swin'wanyana ni fanele ni karhi ni va ni ri na mati ya le sayitini lama hlantswaka mavele ma homu lama ni sengaku ka wona.

Eya a ndzi senga mbuti na tihomu.

Wu ndzi wu ta ndzi nga va hlamusela hi mhaka ku ri wu ta tlakuka hi mhaka ya leswaku ri loko huku ndzi yi hluva ndzi fanele ndzi tirhisa switirhisiwa swa mina like mati ya mina ndzi tseleka mati ndzi thola na vatirhi lava va endlaka swona loko se munhu a yi xava yi ri clean huku mina ni va ni thole na vatirhi lava va tirhaka swona.

Loko mbewu yi nga kamberiwangi hi ku hetiseka swi ta endla leswaku ri ximilana xi nga humi.

Swi na nkoka swinene hikuva swi endla leswaku ri misava ya mina yi tolovela swilo swa ku hambanahambana.

Ni nga hunguta hi ku va na ti swo pfala ka ka farm ya mina emapurasini ni fanele ni va na lexi pfalaka ti-green house.

Mina ndzi vona leswaku ri a va tirhi kahle hikuva va tirhisiwa ngopfu naswona a va koti ku kuma nkarhi wo wisa nyana or nkarhi wa wo wisa wa xinkarhana or special leave or leave yo ya kaya.

swi nga lulamelangi hikuva navusiku a ku hlayisekanga va nga ha lumiwa hi tinyoka.

A yi a yi fikeleli muholo wa vona a yi fikeleli switirhisiwa or swilaveko swa vona.

Ndzi nga teka xiboho xo xo fuwa tinyimpfu na tihomu na timbuti naswona a ndzi ta byela vatirhi va mina leswaku ri loko va famba na tona enhoveni a va ti tshiki ti dya nyana nakona ndzi ta famba nampundzu hi ten ti vuya na nhlekani hi one.

Hayi mina ndzi vona va nga holi mali leyi ringaneke.

Ma-worksuit-i mandlilavhu swo pfala matihlo na mabuntsu hi swona leswi a ni ta swi kombela eka muthori wa mina.

Hayi ndzi vona ku nga ri swi nga ri kahle hi mhaka ku hi minkarhi ya timpfula ka rheta emapurasini nakona a swi fanelanga leswaku va nga tirha hi minkarhi ya timpfula.

Eya mina ni swi vona swi nga bihanga hikuva vanhu va le matikweni mambe va tirha swinene.

Mina ndzi ha hayi mina ndzi vona wu nga fanelanga ndzi vona ku ri ntsengo wutsongo.

Eya swi fanerile leswaku va kuma masiku yo wisa.

Mina ndzi vona ku ri tikhemikhali leti va ti ti cheriwaka eka swi swimilana ni vona i nga ri rihanyo ra vona a ri tshamisekanga.

A vanhu va ka hina a va tirhi naswona na vona vathori na vona a va hakeli.

I ku va swilo loko se mi ya swi dya swi va swi nga ha ri kahle.

Hayi a ndzi si tshama ni yi dya.

Leswaku loko to va ti tshame nkarhi wo leha ndzi nge tiphini kumbe ndzi nge vi kahle emirini wa mina.

Swi na nkoka swinene hi mhaka ku ri swakudya swa durha swinene.

Swi tshama ntsena nkarhi wo ringana lembe.

a swi tshamisekanga naswona swi nga ni vavisa.

A swi swi fanele ku hlayisiwa hikuva twenty six degrees celsius.

Hinkwato swin'wana swi ta fa.

hi freezer hi loko xilo xi titimela ngopfu nakona ni nga ha koti ku xi humesa efirijini.

Mina ni vona ku ri leswi ti swi nga mathinini hikuva leswi titimelaka minkarhi eka masiku man'wana swi nga ni vangela ku ku chuluka.

Eya eya a ndzi voni problem-e.

Makhombo ya kona i ku minkarhi yin'wani ni nga kuma swakudya swa le mathinini swi va swi borile.

Hlayisiwa hi mukhuva lowu loko ni heta ku swi mbala ndzi fanele ku swi hlantswa ndzi swi ndzi a ndzi ayina leswaku swi ta tshama swi hlayisekile.

U wu chele ewolidiropeni.

Dzovo ri fanele ku endliwa hi one ntsena ka one ntsena.

Swi yisa a dry clean va fika va swi basisa kona swiambalo swa khale.

I ku cheka i ku cheka ku ri swakudya leswiwani swa swimilana ni swi dyaka swi hlayisekile ku ri ndzi swi dya na.

Ndzi vona swi nga hlayisekanga hikuva a hi vitanaka lavo cheka ndhawu ku ri yi lulamerile leswaku ri ndzi endla swimilana kumbe ndzi nga endli na swi fanerile leswaku ri loko loko ndzi lava ku endla swimilana ndzi vitana lavo cheka ndhawu leswaku ri swi swi lulamerile kumbe a swi lulamelangi na ku ri ndzi nga byala.

Ndzi ta tsundzuxa varimi or a ndzi ta tsundzuxa vanhukuloni leswaku ri hi fanele hi fanele hi byala swakudya swo tala leswaku ri va matiko man'wana va nga ha koti ku tisa laha Afrika-Dzonga swakudya hi ti endlela swakudya.

Mavabyi ma na xiave ngopfu hi mhaka ya ku ri na swakudya leswi hi swi dyaka hikuva a swi hlayisekanga.

na Facebook ni vona hi leti ti hlayisekeke.

Ku cinca ka maxelo swa swa swa va vavisa swi vavisa mapurasi hi ndlela leyi ti-flood-i ti ti-flood-i ti-flood-i ku hakela switirhisiwa swa le mapurasini loko ku ri na mimoya ya mi mpfula.

Matamatisi matamatisi tinyala ndzi vona ku ri tona.

Ndzi vona ku ri maapula ndzi vona ku ri lamanene.